Jalo ka mong polase, ga o thapa goba go hira badiri ka gare go polase, badiri ba tshwanetse go nna le tsebo ka ga metšhini eo e diriswang ka gare go polase. Ba tshwanetse go nna le tsebo ka diruiwa tseo di leng ka gare go polase goba tseo di tla bang di sebediswa mo polaseng. Badiri ba tshwanetse go tlhaloganya kgotsa gona go nna le kutlwišišo ka ga mobu wa polase kgotsa mefuta eo e leng gona ka gare go polase. Badiri ba tshwanetse go tseba ka ga metsi le tse dingwe tseo di dirisiwa ka gare go polase jwalo ka mong polase. Jalo ka mong polase, ga o thapa goba go hira badiri ka gare go polase, badiri ba tshwanetse go nna le tsebo ka ga metšhini eo e diriswang ka gare go polase. Ba tshwanetse go nna le tsebo ka diruiwa tseo di leng ka gare go polase goba tseo di tla bang di sebediswa mo polaseng. Badiri ba tshwanetse go tlhaloganya kgotsa gona go nna le kutlwišišo ka ga mobu wa polase kgotsa mefuta eo e leng gona ka gare go polase. Badiri ba tshwanetse go tseba ka ga metsi le tse dingwe tseo di dirisiwa ka gare go polase jwalo ka mong polase.

Wine farming ke e nngwe e e tsamaisanang le go jwala morara, go jwala morara go jalwa mo ditlhareng, mme ditlhare tseo fa di butswitse tsa kgiwa gona go ntshiwa ka matlakala a tsone, gore di gone go dirisiwa go dira morara, e le go yona wine farming. Wine farming ke e nngwe e e tsamaisanang le go jwala morara, go jwala morara go jalwa mo ditlhareng, mme ditlhare tseo fa di butswitse tsa kgiwa gona go ntshiwa ka matlakala a tsone, gore di gone go dirisiwa go dira morara, e le go yona wine farming.

Gore batho ba nne le kitso ka ga diphologolo, go botoka go bile go a tlhokagala ka lebaka la gore batho ge ba nna le tsebo, diphologolo di ka ruiwa tsa tshela sentle, tsa godiswa ka lebaka la gore batho ba na le tsebo goba mekgwa e o e ka dirisiwang go godiseng diphologolo, le gonne diphologolo di tlhoka dijo, di tlhoka metsi, ke seo batho ba tshwanetseng gore ba nne ba se itse. Gore batho ba nne le kitso ka ga diphologolo, go botoka go bile go a tlhokagala ka lebaka la gore batho ge ba nna le tsebo, diphologolo di ka ruiwa tsa tshela sentle, tsa godiswa ka lebaka la gore batho ba na le tsebo goba mekgwa e o e ka dirisiwang go godiseng diphologolo, le gonne diphologolo di tlhoka dijo, di tlhoka metsi, ke seo batho ba tshwanetseng gore ba nne ba se itse.

Kotsi ya gore phologolo e ne e na le malwetse, le gonne e ile ya isiwa moentong nama e o ya kgomo, e o ya rekisetsa setšhaba. Seo se ka fetisetsa malwetse a o a neng a le mo kgomong go batho ka gobane kgomo e o e ne e sa tshela sentle, le gona ebe e entilwe re sa tsebe gore ka gare go moento ke di diriswa dife. Gone di a batlega ka gare go mmele wa motho , seo se ka tlisa mathata kgotsa gona go tlhola mathata kgotsa balwetse ka gare go mebele ya batho. Kotsi ya gore phologolo e ne e na le malwetse, le gonne e ile ya isiwa moentong nama e o ya kgomo, e o ya rekisetsa setšhaba. Seo se ka fetisetsa malwetse a o a neng a le mo kgomong go batho ka gobane kgomo e o e ne e sa tshela sentle, le gona ebe e entilwe re sa tsebe gore ka gare go moento ke di diriswa dife. Gone di a batlega ka gare go mmele wa motho , seo se ka tlisa mathata kgotsa gona go tlhola mathata kgotsa balwetse ka gare go mebele ya batho.

Balemirui ba tlhoka kitso le go tlhaloganya didiriswa tse dišwa le bothekeniki ka gare go polase. Balemirui ba tlhoka go tseba kgotsa gona go nna le tlhaloganyo ka ga tikologo eo. Ba tlhoka gape le go ba le tsebo ka dilo tseo goba mekgwa e mešwa ka gare go temothuo le go rarabolola mathata a temothuo. Balemirui ba tlhoka kitso le go tlhaloganya didiriswa tse dišwa le bothekeniki ka gare go polase. Balemirui ba tlhoka go tseba kgotsa gona go nna le tlhaloganyo ka ga tikologo eo. Ba tlhoka gape le go ba le tsebo ka dilo tseo goba mekgwa e mešwa ka gare go temothuo le go rarabolola mathata a temothuo.

Balemirui gore ba ka thibela morwalela wa go senya dipolase tsa bone, ba ka nna le ditanka tseo di tla tshwarang metsi gore fa dipula, or-e go fetoga di se itlhele di na, ba kgone go tlhokomela di tsa bone, le gore ba ka jwala dijwalo tse dintsi, gore ge pula e ka na tse dingwe tsa se tswe pila kgotsa tsa se, gonne le gore tse dingwe di . Balemirui gore ba ka thibela morwalela wa go senya dipolase tsa bone, ba ka nna le ditanka tseo di tla tshwarang metsi gore fa dipula, or-e go fetoga di se itlhele di na, ba kgone go tlhokomela di tsa bone, le gore ba ka jwala dijwalo tse dintsi, gore ge pula e ka na tse dingwe tsa se tswe pila kgotsa tsa se, gonne le gore tse dingwe di .

Dikgomo di tshwanetse go tlhatlhobiwa ngwaga ka ngwaga, go netefatsa gore dikgomo ga di nne le malwetse, go netefatsa gore ga di fetelwe ke malwetse, di nna di le sentle le gone ka di ka kgonang go jewa ke batho. Dikgomo di tshwanetse go tlhatlhobiwa ngwaga ka ngwaga, go netefatsa gore dikgomo ga di nne le malwetse, go netefatsa gore ga di fetelwe ke malwetse, di nna di le sentle le gone ka di ka kgonang go jewa ke batho.

Temothuo e tsena letseno mo GDP ya Aforika Borwa, le gonne e kgona go thusa ikonomi ya rena ya Afrika ka dilo tse dintsi tse di fapaneng gobane, jwalo ka balemirui ba temothuo, o tshwanetse o patela tax. Temothuo e tsena letseno mo GDP ya Aforika Borwa, le gonne e kgona go thusa ikonomi ya rena ya Afrika ka dilo tse dintsi tse di fapaneng gobane, jwalo ka balemirui ba temothuo, o tshwanetse o patela tax.

Leungo la avocado le jadiwa ka kgotsa dipeo tsa teng, le gone leungo la avocado le jadiwa ka nako ya mariga. Leungo la avocado le jadiwa ka kgotsa dipeo tsa teng, le gone leungo la avocado le jadiwa ka nako ya mariga.

Ga ke ne ke batla go simolola temothuo, ke ne ke tla tlhopha pele, ka dirisisa kgotsa gona go nnyakolla go nna le tsebo ka temothuo pele, go netefatsa gore temothuo ya hao e sepela sentle, le gonne ga o tlo o hlopha ke di-climate, o ne o tla ba le peakanyo e sentle ya go tseba go go boloka metsi. Ga ke ne ke batla go simolola temothuo, ke ne ke tla tlhopha pele, ka dirisisa kgotsa gona go nnyakolla go nna le tsebo ka temothuo pele, go netefatsa gore temothuo ya hao e sepela sentle, le gonne ga o tlo o hlopha ke di-climate, o ne o tla ba le peakanyo e sentle ya go tseba go go boloka metsi.

Dikgato tsa konokono tsa go baakanya mmu pele ga o jala, o ka bitsa batho bao ba dirileng di-agricultural science, di-scientist, e le go bona borra matlhale ba mmu ba tla ba go lekolela mmu wa hao gore o tshwanetse gore o jwale tse o batlang go di jwala naa. Dikgato tsa konokono tsa go baakanya mmu pele ga o jala, o ka bitsa batho bao ba dirileng di-agricultural science, di-scientist, e le go bona borra matlhale ba mmu ba tla ba go lekolela mmu wa hao gore o tshwanetse gore o jwale tse o batlang go di jwala naa.